Ke nahana hona ho bakwa ke hore dibaka tse ngata ha di tshwane. Ebile le mobu ya teng ha e tshwane. Letsatsi ha le tjhabe ka ho tshwana. Jwale ka hoo, le ditholwana tsa teng di kekebe dia tshwana.

Tshebetso tse ding tsa ho boloka dijo, ke tsena tsa ho etsa nama o e fetole sehwapa. O tshele letswai la hao. Mme ba bang ba tshela le dinokonyana tse itseng, hore ha o e ja e be e hlabosa. Tse ding e le tsona tsa ditlhapi, ho etsuwa di-tuna. Ba kenya ka hara makotikoti ho di boloka. Ba bang ba etse setsha sa borotho, jam. Ba nke ditholwana diperekisi jwalo jwalo le dipiere, ba kopantshe. Ele hona ho boloka dijo.

Ho lema ka katleho. Ho itshetlehile haholo ka tlhokomelo e phethahetseng ya dijalo. Kgetho ya peo e ntle, ho lokisa mobu, ho nosetsa ka nepo, ho lwantsha mahlopha a dihlale le mafu. Ho jala ka mokgwa wa tlhatlhobo le tlhokomelo ya mobu. Ho seha majele le ho hlwekisa tshimu. Ke tsona dihlahiswa kapa ka moo o ka kgonang ho lokisetsa dijalo tsa hao.

Batho ba tsofetseng tsebo ya bona e tjadi haholo nthong tsa temo. Hobane bona ha ho tshwane le rona, ntho tse ngata ba ne ba kgona ho di jala. Ebile tsebo ya bona e lekane ho fetella. Hobane ba ne ba kgona le ho tseba hore ha selemo se qala ho jalwa eng. Le ha mariha a qala ho jalwa eng, jwalo jwalo. Jwale rona tsebo ya rona e kgutshwanyane hobane re se re tlwaetse hore ha re hloka dintho, re ye mmarakeng re lo reka. Jwale bona ba ka ka re ntshetsa leseding haholo ka tsebo ya bona. E le ho hlokomela mobu, jwalo jwalo. Nthong tsa temo ba ka be ba re ruta tse ngata haholo.

Ee, ke na le mohopolo wa polasi ya motswalle wa ka. Mohopolo ona ke hore a ka eketsa tlhahiso, phaello kapa boleng ba tshebetso ka kakaretso. Ho tjhentjha tsela eo a sebetsang ka teng, ho kaba le pheello e kgolo. Ho kena tlhahiso ka mekgwa ya sejwalejwale. Ho ka mo thusa haholo. Ke hore yena re dula le fatshe, mme re bueng hore bothata bo hokae. Mme re lokise re be re be le sephetho, hore na ho ya pele re etsa jwang.

Ho holeng ha ka, ke ne ke rata ho etsa mangangajane le bana beso. Mangangajane ana, re ne re wa etsa ka makgapetla a diperekisi. Re tla wa beha re wa omise matsatsinyana. Ho fihlela moo re seng re ka kgona ho wa ja teng. A ne a le monate haholo. Jwale nna ke yona mefuta eo ke neng keo rata wa ho boloka dijo. Empa o moholo-holo ke ona wa ho etsa nama sehwapa. Ho nka nakonyana empa ka mamello le tiisetso, e ba monate mme ya hlabosa.

Ke bona mosebetsi wa di-sensor o le moholo haholo. Hobane jwale o ke ke be wa nosetsa ho feta tekano. Hobane sejalo le sona ha se o se nweseditse ho fetela tekano, se ya kgameha mme se a shwa. Ha se hole hantle. Jwalo ke bona mosebetsi wa di-sensor o le bohlokwa haholo. Hore le motho ha nwesetsa a e le hloko hore a hwa tshwanela a nwesetse ho feta tekano.

Ke jala canola polasing ya ka. Canola ke semela se hlahisang oli, e tsejwang haholo bakeng sa ho pheha. E tswala haholo bakeng sa peo ya yona, e tlotlehang haholo ka mafura a matle. A sa fumanweng ka bongata mefuteng e meng ya meroho.

Tsuo ya dinotshi e na le melemo e mengata haholo. Empa hape e boetse e na le le dikotsi tse dingata. Phepelo e mpe ya metsi le dijong e ka senya dinotshi le ho ba kotsi bakeng sa mahe a tsona. Ho boetse ho ba le dikokwanahloko se ka senyang dijo. Ho lonngwa ha dinotshi, ho hobane di hlasela ha di ikutlwa di le kotsing. E mong e ka maloma a the o na le allergy. Mme eo e kaba kotsi haholo, ba bang ba bile ba hlokahala ho lengweng ke notshi. Jwale o tshwanetse ho dula o na le tlhokomediso e fetelletseng haebaneng o tlo rua dinotshi.

Nkgono wa ka o bua ka hlompho, le tlhokomelo e kgethehileng. Nkgono o tseba hore difate tsa ditholwana di fana ka dijo tse phedisanang. Ebile o utlwisisa hore difate di batla dilemo ho hola. Difate ke karolo e bohlokwa haholo ho fetisisa maphelong a rona. Hobane le rona ho tle re thole moya wa ho hema, ke ka baka la difate. Ho rema ha difate ho bua nnete ke ntho e sa nepahalang haholo. Hobane nako ha ntse e ya, ke moo rona re tholang thuso ho tsona. Mme di kgona ho phela nako e telele ho feta bophelo ba nama.

Taba ena e tjhatsi haholo. Hobane jwale bana bana ba etsa seo ba se etsang, ka baka la hore ba tswa malapeng a futsanehileng. Ebile ha ba batle ho fella ba etsa boshodu. Jwale sebedisa monyetla wa mosebetsi wa boithuto kapa dithupelo tse kamorao sekolong. Moo bana ba sa sebetseng jwalo ka basebetsi ba tletseng nako. Empa ba ithuta tsebo ya temo. Nka bohato ho thusa ka tsela e nepahetseng, le e sireletsehileng. Hira batho ba dilemo tse nepahetseng, empa o fe bana sebaka sa ho ithuta.

Menyetla e mengata haholo. O ka tshwasa ditlhapi, mme wa kgutla wa ya mmarakeng wa ilo rekisa. Hore o kgone ho rekela bana se itseng. Kapa o ka tshwasa ditlhapi, wa di isa ntlong hore batho ba je. Monyetla o mongata haholo. Hobane haholo ho hobaneng o tlo tshwasa ditlhapi mme o di nke o ye mmarakeng o lo di rekisa. Ka hoo, ha ho etsa seo, ho etsa seo ka letsatsi le letsatsi. O ka kgona ho etsa kgwebo, mme e tsamayang.